Ni vona onge Springboks xi na xi xi xi kota ku xi kota ku languta vatlangi lava va nga tiyimisela eka eka eka ti-career ta vona, xi teka vatlangi ntsena lava nga ti yimisela naswona vatlangi lava tiyeke lava nga ti va ti va ti byela hi ku endla ntirho wa vona leswi endla leswaku ntirho wu vevuka ni ta nyika xikombiso i khampani ya yena i munhu loyi a nga tiya ngopfu swinene i munhu loyi a nga ti yimisela swinene i munhu loyi a motivat-aka na lavan'wana leswaku loko va fika ka ka level liya va ti yimisela leswaku va kota ku wina va yisa xipano lexi emahlweni.

Xivuriso xo, hambi wo famba enkoveni lundza ri ta vonaka na na swi tiva leswaku xivuriso lexi xi xi tiveka ngopfu swinene kambe i xivuriso lexi ni xi tsakelaka hi mbilu ya mina hinkwayo hi ku xa ni tsundzuxa leswaku ni fanele ni tshama ni kha ni endla leswinene ni nga pfuki na siku na dyambu ni ni hleketa ku endla leswo huma endleleni kumbe ku endla swilo leswi ni swi hleketaka ku a ni nge voniwi hi munhu kumbe swi swi nge ni yi si helo i xivuriso lexi ni xi rhandzaka swinene i xa ntsundzuxa ku vutomi byi njhani xana motivate tanihi munhu xitsundzuxo leswaku ni tshama ni kha ni endla swilo leswi nga swi nga ntiyisweni.

ka hina ku na fence fence leyi yi yi sirheleli ndhawu laha vanhu va kotaka ku endla ni ta ku lava ku vana va kotaka ku tlanga swo fana na park vanhu va kota ku tlanga ku na swilo swo fana na na Merry-go-round ku na swo fana na na ndhawu leyi vanhu vana va nga kota ku tlanga bolo na ndhawu leyi va nga kotaka ku tlanga net ball swilo leswi swi kota ku endla leswaku vana va kota ku ti hungasela hi minkarhi yo fana na loko va pfala exikolweni va humesa mali yo karhi entrance i twenty five rand hi ku ya hi munhu or munhu wun'we twenty five rand leswi endla leswaku hi kota ku endla mali yo karhi leyi nga ta hi pfuna ku endlela tiko swin'wana swa swa swa swa swipfuna.

ni nga n'wi tsundzuxa ku tlanga game yo fana na na play station play station laha yi nga yi nga n'wi pfunaka leswaku maybe a kota ku tlanga na vanhu lava nga ka matiko ya le handle swilo leswi swi nga n'wi pfuna tanihiloko a ha ri ntsongo swi nga n'wi pfuna leswaku a kota ku vona ku yi rhandza xihi hi yihi game leyi a yi rhandzaka naswona yi nga n'wi pfuna ku endla yini hi vutomi bya yena na and na ku tshemba so ku mi nga pfumelana na mina leswaku vanhu vo tala hi hi kota ku vona tinyiko ta hina hi ku hi ku hi ku tlanga ti-game to karhi.

Ku na swo tala leswi ni nga swi vulaka i i i i i i i i vu kahle bya mitlangu yo fana na bolo ya milenge i bolo ya milenge yi nga pfuna vantshwa swinene leswaku va tshama va ri fit xin'wana xa kona i vantshwa va nga pfuneka hi ndlela leyo va tikuma va nga ri makhombyeni va nga koti ku yiva va pfa va tshamela kule kumbe va fambela kule na swidzidziharisi na swin'wana leswi nga onhaka vumundzuku bya vona so bolo ya milenge yi ta endla leswaku va tshama va va ri kwalaya va kha va tlanga bolo va rivala hi swo tala naswona swi nga va pfuna leswaku ti-team to karhi leti lavaka vatlangi ti ta ti ta va vona ti kha ti va teka ti va holela leswi nga ta pfuna vumundzuku bya vona.

Ti-campaign to dyondzisa no hlohlotelo mhaka yo ti yo tinghenelerisa eka mitlangu swi na nkoka swinene hi mhaka ya ku swi pfuna tiko ra hina leswaku hi vona to titalenta hi ku hambanahambana ka tona hi koka va matiko ya le handle va vona leswaku tiko ra hina ri na titalenta to hambanahambana swi hluvukisa tiko ra hina hi ndlela yo ya ra tiveka naswona vanhu vo tala va ya kota ku vona naswona va kota ku nghenelela swi swi swi swi swi swi endla leswaku ku va na ntlhontlho eka muganga tindhawu hinkwato eka tiko ra hina.

Afrika-Dzonga yi langutana na mintlhontlho yo hambanahambana swinene hi ta sungula hi languta leswaku loko hi vulavula hi hi mitlangu ya matiko ya misava hi vulavula hi matiko hinkwawo lawa ma nga ta endzela Afrika-Dzonga hi hi nkarhi wolowo so swi na nkoka leswaku Afrika-Dzonga yi lulamisa tindhawu ta yona hi vulavula hi tindhawu to fana na tihotela laha vanhu va nga ta fikela eka tona hi vulavula hi ku Afrika-Dzonga yi engetela i tindhawu leti vanhu va nga ta kota ku fika va va va va va kota ku etlela eka tona hi ta vulavula hi rivala ra mitlangu swi na nkoka naswona leswaku Afrika-Dzonga yi yi lulamisa kumbe ku lunghisa rivala ra mitlangu leswaku ri ta va kahle leyi hi yona mintlhontlho leyi Afrika-Dzonga yi langutaneke na yona.

Ntirho wa mina wo ti tsakisa wu ndzi pfune ngopfu swinene tanihi hi hi munhu loko ni ri so ni nga vula ku ni mutlangi wa bolo ku loko ni ri bolweni ni rivala hi swo tala swinene minkarhi yin'wani mi ta kuma ku ni ni ni le ku ni le ku ni le ku anakanyeni ka swilo leswi nga ni khumba swinene mi kuma ku a ni tsala e kumbe ni ni kume timaraka to karhi leti ni nga ni nga tsala phepha ra kona e vhiki leri hundzeke mi kuma ku ni tikuma namuntlha moya wa mi a wu tsakangi ni vavisekile moyeni ku va mina ni tikuma ni ya bolweni swa ni pfuna swinene hi ntshikelelo wa mianakanyo ndza kota ku rivala hi swilo swo fana na sweswo ndza kota ku rivala ku swa so sweswi hi swihi humeleri ndza ndza kota ku vulavula na na na vanhu lava nga kusuhi na vona leswaku va ndzi pfuna ku ya emahlweni.

Ni munhu loyi ni n'wi rhandzaka ku tsala swilo ehansi ni nga se swi endla so minkarhi yo tala loko ni tshamile loko ku ve ni namuntlha ndzi ta ya kwihi kumbe ndzi ta ya bolweni kumbe ndzi ta ya a gym kumbe ni ya kun'wana ni munhu luya wo na pima nkarhi wo karhi ndza kota ku ku endla swilo hi ku hi ku va ndzi swi tsali hansi ni ta ni ta rhandza ku nyika xikombiso hi ndlela leyi loko namuntlha ni ya bolweni loko ndzi heta ku vuya bolweni ndzi vuya ndzi hlamba hi nkarhi wa so ndzi heta ku hlamba ndzi ku hi nkarhi wa so hlaya ti i xibukwana loko ndzi heta ku hlaya xibukwana ivi ni ni ni kota ku hlaya tibuku ta mina hi ndlela yin'wani ndzi vula leswaku ku mina ndzi kota ku ringanisa ntirho wa mina wo ti hungasa na vutihlamuleri byin'wana i ku.

Avuxeni vadyondzi vadyondzisi ni vatswari va vana ndzi rhandza ku khensa ku va mi koti ku fika eka nhlengeletano wa siku ra namuntlha nhlengeletano wa mina wu ta va wu komile swinene hi mhaka ya ku no lava ku mi tsundzuxa swinene hi nkoka wa ku va vana va kota ku ti nghenisa eka timhaka ta swa mitlangu loko hi vulavula hi mitlangu hi vulavula hi mitlangu yo fana na volley ball soccer basket ball na na na yin'wana i swi na nkoka ku va un'wana na un'wana na un'wana a kombisa vuswikoti bya yena talenta ya yena kumbe nyiko ya yena vanhu hinkwavo lava hi va vonaka ka ti t v va sungule kwalomu ka so va sungule ehansi ku kondza va ya fika lomu va nga kona namuntlha a hi swi tivi swa mundzuku kambe swi na nkoka ku n'wana a kota ku voniwa ka ha ri nkarhi wa sweswi ndzi ta rhandza ku khensa nakambe.

Nkarhi lowu ni wu hetaka eka swilo leswi ni swi tsakelaka eka nkarhi wa sweswi ku wu hungutile swinene wu hungutile hi mhaka ya ku rhandza ku vula leswaku loko hi kha hi kula na ku cinca swinene loko na ha ri ntsongo a ni swa swa swo hlaya kumbe tibuku a ndzi nga ri swilo leswi a ndzi ta ku a ni swi a ni swi endla hi hi hi hi ndlela leyi a yi fanerile hi ndlela yin'wani ni vula leswaku a ndzi a ndzi nga ri na ntokoto wo karhi wo tiva nkoka wa tibuku nkarhi wolowo na loko ndzi hlaya a ndzi nga ri na nhlonge yo karhi kambe sweswi ndzi pima na nkarhi lowu ndzi fanele ndzi endla swilo leswi ndzi swi rhandzaka na leswiya ndzi nga swi rhandzeki.

Lexi endlaka leswaku nkarhi wo tihungasa wu va lowu hlawulekeke hileswaku wu kota ku hi pfuna tanihi vanhu hi kota ku rivala hi ti problem ta hina ta masiku hinkwawo hi kota ku ku vulavula na vanhu eka nkarhi wolowo ni ta nyika xikombiso hi loko ni ri bolweni loko ni ri bolweni ni ta kota ku vulavula na vanhu hi tindlela hinkwato ti problem leti ni ti fayisaku na swin'wana na swin'wana leswi ni swi ni hlanganaka na swona evuton'wini so nkarhi wo tihungasa wu na nkoka swinene eka vutomi bya hina naswona ndzi nga rhandza ku tsundzuxa vantshwa leswaku e va nga tshiki ku endla swilo leswi va swi rhandzaka ngopfu hi mhaka ya ku hi laha ntsako wa vona wu humaka kona hi laha va kumaka ntsako wa vona lowunene.

Vuhungasi bya nkoka lebyi ndzi nga tsundzuxaka vantshwa leswaku va va byi tekela enhlokweni i mitlangu yo fana na bolo ya milenge i mitlangu yo fana na bolo ya milenge i ntlangu lowu hlanganisaka vamatiko vaakatiko na hinkwavo hi ku hambanahambana ku hambana ka tinghozi ka tinhlozo na na hinkwaswo wu pfuna vanhu swinene hi ku ti hi mpfuneto wa ku yisa vana emahlweni ku tekela tinyiko ta vona enhlokweni ku pfuna vana leswaku va tshamela kule na tinqingho ta le nyongeni na hinkwaswo leswi nga ta endla leswaku vuhanyo bya vona byi nga vi kahle ntlangu wa bolo ya milenge naswona ku kota ku hlohlotelo vana leswaku va tiva leswaku nyiko ya vona hi yihi.